Kona kona ikhona inkqubela kwizinga lokuqononondisa nokukhuthaza abantu ekubeni babambelele kunyango lwentsholongwane ugawulayo. Noxa kunjalo lisekhona ikroba kuba abantu abanintsi abaphila nogawulayo basajongane nokubukulwa ndawonye nokucalucalulwa, nto leyo enokuthi ikhokelele ekutyesheni kwabo ekufumaneni unyango lwentsholongwane. Singabakhuthaza abantu ngokuvula izigqubu eziza kunikezela inkxaso nenkuthazo kwabo bosuleleke yile ntsholongwane. Kungasungulwa nombutho wokuhlala wabasebenzi bezempilo basekuhlaleni, health workers ngabula makhumsha. Kushukuxwe imicelimngeni yoluntu oluphila nale ntsholongwane umzekelo, indlala nokushokoxeka kokutya.

Ukubaluleka kwenkqubo yokutya ezikolweni kokokuba inceda abantwana bafumane izakhamzimba kuba ezikolweni baphekelwa ukutya okunesondlo. Inyusa izinga lokuphumelela kwabantwana kwizifundo zabo, ihlisa izinga lezigulo ezinokubangwa kukutya okungenasondlo, malnutrition ngamakhumsha. Inyusa inani labantwana ababheka esikolweni rhoqo.

Qinisekisa okokuba isazisi sakho usiphethe, kuquka nephepha elisuka kwiziko lezonyango elibhalwe ngugqirha neligunyazisayo okokuba uxhalisekile yaye udinga uncedo lwesibhedlele. Vuka ngenjixukuxa ukuze ufike kwangethuba ngokuba kuyagcwala kwizibhedlele zikarhulumente. Ziphathele ingubo nokutya kuba hleze uncedo ulufumane ngosuku olulandelayo, oku kubangwa kukushokoxeka kwabasebenzi bezempilo. Nxiba isikhuseli sempumlo ukuze ungarhawuli izifo zabantu ezisulela ngomoya. Gcina izinto zakho ezinexabiso kufuphi kuwe ngamaxesha onke.

Ukuze lo mfundi angaziva elikheswa ndingamthethisa ndihlale naye phantsi ukuze ndiyiqonde kakuhle imeko yakhe ndawonye ndimenze azive ingathi angathetha nantoni na kum, andithembe ngamafutshane. Ndimqinisekise kananjalo okokuba ndikhona xa edinga uncedo. Ngokujolisene ezifundweni zakhe, ndingamongezela izixhobo zokufunda. Umzekelo, iincwadi ezizawukwenza kube lula kuye ukuleqisa umsebenzi awuphosileyo, ndimngenise nezifundo zasemva kwemini. Ndingamnika ingqwalasela rhoqo ukukhangela inkqubela yakhe, ukuba ikho imfuneko, ndongeze amanye amacebo anokuthi amncede kuba injongo yeyokokuba aphumelele kwizifundo zakhe.

Ngumba lo othanda ukuba nobuzaza kakhulu yaye kukho imfuneko yekokuba uvelelwe kwingalo zonke. Njengoko oogqirha benoxanduva lokunika ulwazi oluqinisekisiweyo nolungakhethi buso. Ithi loo nto ke akumelanga okokuba banyanzelise izimvo neenkolelo zabo kubaguli. Umntu okhulelweyo unelungelo lokuthatha isigqibo esisiso ngomzimba nangokukhulelwa kwakhe, yaye oogqirha mabakuhlonele oko.

Hayi, andinawukuze ndiye nakwenye kuzo. Okokuqala, mna ndikhuliswe ngenkonzo, iingxaki zam zomoya ndizisombulula edolweni ngomthandazo. Kuba kubhaliwe kwincwadi endiyifundayo engcwele kwathiwa liphoseni kum lonke ixhala lenu ngokuba mna ndinikhathalele. Okwesibini, mna ndisindisiwe ndamkela uYesu njengeNkosi noMsindisi wam, ndavuma ngomlomo ndakholwa ngentliziyo. Ithi ke loo nto andina nkolelo yimbi ngaphandle kweyobuKrestu.

Andivumelani nale ngxelo amaziko ezempilo ezilalini athanda uba qelele, nto leyo ebangela okokuba kubenzima kubantu abakhulelweyo ukuyofika rhoqo. Nokunqongophala kwabongikazi okanye abasebenzi bezempilo kubangela okokuba amaziko ezempilo abe mbalwa, nto leyo ebangela ukuba kubenzima kumntu okhulelweyo ukuyofikelela kwezo ndawo. Intswelangqesho namaxabiso aphezulu ezithuthi. Ezilalini kusokoleka nezithuthi zikawonke wonke kunyanzeleke okokuba uqeshe imoto ngemali. Ingayingxaki ke leyo kumntu okhulelweyo abe engaphangeli.

Impendulo ithi, hayi. Okokuqala. iindlela zasezilalini zimbi zinamagingxigingxi nemingxunya, nto leyo ebangela ukuba kube nzima uncedo lokuqala lufikelele kubo. Okwesibini, amaziko ezonyango akude kubo yaye ambalwa. Kunqongophele neenqwelo zezigulana, nto leyo ithi ikhokelele kwinani eliphezulu lwabantu amabhubhayo. Kwakunye nonxibelelwano lwezomoya kwiimfonomfono oluqhawukaqawukayo lwenza kube nzima, ibe ngumtyangampo ukufikelela kuncedo lokuqala, i-emergency services ngabula makhumsha.

Ukungabikho zixhobo zaneleyo kumaziko onyango kunganefuthe elibi kwimpilo zabaguli. Uxinaniselwano kwiikliniki kungadala ukusulelana okanye ukudyobhana ngezifo ezihamba ngomoya, umzekelo isifo sephepha kwakunye nezinye. Ukushokoxeka kwezixhobo kumaziko ezonyango, oko kukunyhasha amalungelo oluntu okufumana unyango olugqibeleleyo nolusemgangathweni. Ndawonye luthothise izinga elamkelekileyo lokuphila kuluntu, i-life expectancy ngabula makhumsha.

Umehluko ukhona yaye umkhulu kwizibhedlele zabucala kukhu izixhobo zonyango ezaneleyo nezikudidi oluphezulu. Inani labasebenzi bezempilo alishokoxekanga ngoko awulindi xesha lide ukuze ufumane uncedo. Ze kuthi kwizibhedlele zikarhulumente, izixhobo zonyango azanelanga, ulinda ixesha elide ngoku ugcuma ziintlungu. Uyakwazi nokuhlala imini yonke uyoncedwa ngosuku olulandelayo, nabasebenzi bezempilo bambalwa.